Kufanele ukuthi ebenawo umshwalense womngcwabo ngaphambi kokuthi aze avelelwe inkinga . Lo mshwalensi ubaluleke kakhulu ngoba noma usuvelelwe inkinga uzobhekana nengcindezi ngokozwelo kodwa ngezimali zomngcwabo uzobe wazi ukuthi ume kahle ngoba unomshwalensi womngcwabo. Lokhu kuzokwenza ukuthi ungabi nengcindezi yemali yomngcwabo.

Ngingabuza ukuthi, uma kusese yisikhathi sokulinda kuzokwenzenjani uma ngivelelwa yinkinga. Bazokwazi yini ukungisiza ngokuphelele noma bazongisiza lapho nalapho noma ngeke ngithole nje usizo kubona njengoba kuzobe kusese yisikhathi sokulinda.

Angicabangi kuwumqondo omuhle ukuthatha imali ebolekiwe . Kungcono ngibe nomhlangano nalabo bantu engibakweledayo kwezezokwelapha. Ngikhulumisane nabo ukuthi ngizobhadala kancane kancane imali ethize ngenyanga, ngize ngicede. Ngoba ukuyoboleka enye imali kuzobanga ukuthi ngigcine sengibhadala imali engaphezu kwalokho bengikukweleta.

Umngani wami ngingamtshela ukuthi angaphisani nephini yakhe yasebhange, futhi ngimtshele ukuthi abeke phansi ucingo. Ngimuchazisele ukuthi ebhange yakho ume bakushayele ucingo abakuceli iphini yakho efonini. Ngimtshele futhi ukuthi akathintane nebhange lakhe ebachazisele ukuthi kwenzakalani. Ukuze nabo bakwazi ukuvala iy'nkinga engase ahlangabezane nazo.

Izici ezintsha nobuchwepheshe engingabusebenzisa, ukuthi ngakhe umshwalense wempilo ongamanani aphansi lapho ngazi khona ukuthi wonke umuntu uzokwazi ukubhadala. Nogogo nomkhulu bazokwazi ukuthi babhadale lawo manani aphansi. Futhi ukuwumaketha ngingangena umuzi ngomuzi, ngiqhashe nabantu bangene imizi nemizi ukuze sithole abantu abaningi.

Izinzuzo ezitholakalayo ukuthi uma uba sengozini emgwaqeni uyazi ukuthi unayo ikhava ezokulungisela imoto, futhi bazoza kuwena lapho uvelelwe yingozi khona . Kodwa ubungozi obukhona ukuthi kwesinye isikhathi umshwalense awuchazi yonke into ebantwini. Uma usuvelelwe yingozi bale ukubhadala.